Cha, bafwethu nami ngithi ake ngisukume nje ngizonezezela kokuhle osekukhulunyiwe emphakathini. Ngicabanga ukuthi, le inqubo mgomo yasendulo ekuthenini amantombazane uma ezoshintshela esikhathini sokuba umuntu wesimame kubaluleke kakhulu lokho emphakathini okanye nasezweni sethu samaZulu, ngoba lokho kuyayiqeqesha intsha ukuthi kumele iy'phathe kanjani uma isingena esigabeni sokumuntu wesifazane. Ngakho-ke le yokuthi akunganakwa ngicabanga ukuthi kuyiphutha elikhulu bafowethu, ncathi ake siyibhekene lento ngoba lokho kuzosiholela ekutheni amantombazane asemancane uma esengena ekutheni abe umuntu wesifazane ay'phatha kanjani? Ngiyacela nje ukuthi silalelaneni, kube ukuthi lokho esikushoyo akube ikona.

Ubuchwepheshe lobu benze kwalula kakhulu kuthina bantu kuthina amabamaZulu, kuthina maZulu esisemadolobheni ngoba, kuyaye kube lula nje ukuxhumana nabathandiweyo bakho okanye nomndeni wakho nsuku zonke. Uma uthanda ukukhuluma nabo ekuseni kuze kuyoshona ilanga uyakhona ukukwenza lokho ngayo njalo ezobuchwepheshe phecelezi thekhinoloji. Ngakho-ke idlale indima enkulu kakhulu kuthina maZulu ngoba siyakhona ukuthi sixhumane nabathandiweyo bethu sisemadolobheni besemakhaya nangazo zonke nje iy'dingo siyakhona ukubanakekela besemakhaya, yonke into nje iqhubeka engathi sikhona kanti sisemadolobheni.

Ngicabanga ukuthi usiko ludlala indima enkulu okanye ulimu ludlala indima enkulu ekuthenini usiko lihlale lukhona okanye amasiko ahlale khona, ngoba ukulahleka kolimi kusho ukuthi sekulahleke namasiko. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi thina njengentsha ephila kulesi khathi samanje kufuze siyiqhenya kakhulu ngolimi lwethu singalilahli ngoba ulimi ilona olwenza ukuthi amasiko ehlale ekhona. Uma kulahleka ulimu lwethu kusho ukuthi amasiko nawo angeke asaba khona. Ngakho-ke ngizama ukugqugquzela ukuthi intsha njengoba siyintsha nje ephilayo manje, kufune silibambe njengey'khali zaMantungwa lolu limu lwethu ukuze nentsha elandelayo ezayo phambi kwethu izolithola lisavuthiwe lisanonile iqhubeke nayo iye phambili lingashabalali.

Uyabona nje thina njengamaZulu kunomkhosi womhlanga la khona iy'ntombi zihlolwa khona ekusukela ebugabeni bobuntombazana zize ziyofika esigabeni zokuthi ziyaluthomba zifike esigabeni sokuthi seziba omakoti. Ngicathi kuqala lapho kuqala ekuthenini zihlolwe zihambe umkhosi womhlanga, omama laba abasuke bey'gadile basuke bey'fundise inqubomgomo yobumuntu wesifazane yobumame, ukuthi uma uwumuntu wesifazane uy'phatha kanjani? Ikuphi okwenzayo? Ikuphi engakwenzi? Ngicathi futhi nakwaXhosa kuyenzeka amaXhosa nabo ayakwenza lokho uthole ukuthi kucishe kufane ngoba nabo bayakwazi ukuthi amantombazane bewafundise, abafana baya entabeni, namantombazane aya entabeni, ngicathu nje kucishe kufane.

Uyabona nje kunale nkoleloze eyokuthi amanzi awangeni ekhaya ebusuku. Lokho kusuke kusho ukuthi wena njengo muntu kufuze ukuthi izinto zakho uzenze kusakhanya, ungalindi kuze kuhalale okanye kuze kuhlwe ukuze iy'nto zakho uzenze. Ngakho-ke leyo nkoleloze sikhula nayo ukuthi uma ake angena amanzi ekhaya ebusuku kusho ukuthi ayongena ney'lwane yonke into elapho kulowo muzi ngeke iphinde ilunge. Ngakho-ke, kusuke lokho kwenzela ukuthi siqwashiswe ukuthi ngaso sonke isikhathi into uma ufuna ukuyenza kumele uyenze kusakhanya, ungalindi amathonsi abanzi ukuthi kube mhlampe kudlule isikhathi ukuze wenze leyo nto ngoba kwesinye isikhathi uyogcina ongayenzanga. Ngakho-ke leyo nkoleloze isiza kakhulu ekuthenini yonke into usheshe uyenze ungalinda amathonsi abanzi.

Hhayi, lokho kufuna ukuthi uyabona nje uma kuthiwa ngifundisa umuntu manje kumele ngimtshele ukuthi iy'nyawo uma uzogida nje ushameni uma uzophakamisa unyawo kufuna ukuthi iy'nsimbi lezi oy'dlalayo njengesiginci kuhambisane okanye uma ngabe kuwukuthi mhlampe sigida ushameni, ushameni uyaye ufune ihlombe kufuna iy'nyawo y'hambisane nehlomphe uma ushaya iy'nyawo phansi nehlombe lishaye, uma uphakamise unyawo ushay'we unyawo kuyaye kube into ekanjalo. Kodwa-ke uma ugida indlamu, indlamu ayifuni ihlombe, indlamu ifuna isigubhu uma sishawa nje isigubhu masizohamba nje kanye kanye ngesitebhu kanye kanye sishaye iy'nyawo kanye kanye nesigubhu ngapha ngemumva hhayi, sekwanele-ke lapho.